Ntho e nngwe e ke e tsebang e etsuwang renkeng, ke bo ntate ba bapalang morabaraba le mataese, le tsela tse ding tsa ho etsa tjhelete. Ha wa bolokeha ka nako tse ding renkeng hobane batho ba bangata bana le nkuwa poho haholo ha ele hore ho lefifi. Ekaba hoseng kapa nakong e tsa mantsibuya.

Theolelo ena ka nako ha ke e kutlwe hantle ka yona hobane kaofela maemo a rona a tshwana haholo ka tsa ditjhelete. Ba bang ba rona ha rena bokgoni bo lekaneng hore re ka patala kapa ho lefa ditheko tse tlwaelehileng.

Ke tlo bolella mokganni hore ha ke ikutlwe hantle ka taba eo ya hore ha a tloha a mpolelletse hore o palamisitse motho e mong pele ho nna. Mme o ka etsahala hore ebe motho wa ho qetela a tla mo fihlisa lapeng. Ka ha bobedi ba rona, nna le motho enwa a tlo palama re patala kapa re lefella ditshebeletso tsa hae ka ho lekana.

Dumelang dumelang bo ntate. Ke a tshepa le phetse hantle jwalo ka ha le le bakganni ba dibese. Ho bile le ditletlebonyana tse mmalwa haholo ho tswa batsofeng ka ditshebeletso tsa lona tsa dibese. Mme ba bolela hore ha ba kgone ho lefella ditshebeletso tsa lona ka ha ditheko tsa teng di le hodimo haholo. Ke ne ke kopa kapa ke botsa hore na ha hona tsela e le ka fokotsang ditheko tsena hore batsofe feela ba kgone ho fihla moo ba batlang ho ya teng ba sena ngongoreho ya hore ba tlo ntsha tjhelete e ngata na?

Taba e nkileng ka e bona ditekesing e utlwisang bohloko, ke ha ke bona motho a nkuwa poho a le ka hara tekesi. Ele hore ho butswe fesetere mme yena o ntsa tobetsa founu kapa mohala wa thekeng. Yaba ba phamola founu ya hae a ntse a dutse ka hara tekesi.

Hao paka o lokela ho sheba hore na hona le dithibelo kapa di-restrictions tse buang ka pakeng moo lo paka teng mme hee o so tla kgetha na o paka ho kae? O sheba dipili tsa hao kapa seipone sa hao hore na ha hona motho ya teng ka morao kapa ka pele hore o tle o kgone ho kena hantle parking spot ya hao.

Dintlha tsa bohlokwa tse ke tlang ho batlisisa ka tsona, ke ke maemo a lehodimo a moo ke yang le hore na hona le mabenkele moo nka rekang teng ha ele hore ho ka etsahala ke be le dintho tseo ke di lebetseng kapa tse ke tlang ho di hloka. Hape le hore moo, moo ke yang teng ke tseba puo kapa meetlo ya teng ho le hokae. Kapa nka fumana thuso jwang ha ele hore ha ke utlwisise dintho tse ding.

Ke bona se tla lokelang bohle, ke hore ho be le kopano pakeng tsa dikomiti tsa ditekesi le ho ba ikarabellang ho Uber le Bolt. Hore na ba ka thusa bapalami ka tsela e jwang kapa ba ba kgahlametsa ka tsela e jwang? Ka ha bapalami ba ikgethela hore na ba batla ho palama ho kae.

Dumelang bo ntate. Thandi ke yena a tlisitseng koloi ho nna. O tlile ka yona maobane ele hore o na re o kopa ho e beha kwano. Empa nna ke ne ke sa tsebe hore ke koloi eo utswitsweng ebile ke nahanne hore ke koloi eleng hore o e rekile hobane o na le beke a sa e palama. Nna bonnete ne ke sa mo botsa taba tsa bo dipampiri tsa yona di hantle na, ka ha e se motho a nang le bo botsotsi kapa a kenang dintho tse kenyelletsang bobodu. Ke kopa tshwarelo haholo hobane kene ke sa tsebe, ke ne ke sa tsebe. Kena le bopaki ba founu moo ke ne ntse ke romelana le yena melaetsa ke mmotsa ka koloi ena. Koloi ena hase ya ka.